Kha tshitshavha tshahashu hu na nḓila mbili dzine dza anzela u shumiswa, sa nḓila ya u kovhekana kana u fhiriselwa mavu kha tshitshavha. Nḓila ya u thoma ndi u fhiriselwa mavu nga muvhuso, muvhuso u ya ṋea vhadzulapo vha tshitshavha mavu uri vha shumise nga nḓila dzo fhambananaho, vhaṅwe vha shumise ḽa u fhaṱa nnḓu dza vhudzulo vhaṅwe vha a shumiselwa vhubindudzi. Nḓila ya vhuvhili ndi u ṋewa mavu nga mabindu kana nga dzikhamphani khulwane, hu nḓila yavho ya u ḓiṱufhadza kana u livhuwa tshitshavha uri tsho vha ṋea fhethu hune vha nga bindudza hone, zwine ano maḓuvha zwi vhidziwa cooperate social responsibility.

Ee nṋe ndi vhona zwo fanela uri vhashumi vha mabulasini vha dzule mabulasini, ngauri tsha u thoma zwi ḓo vha thusa uri vha vhulunge zwitshiḓa kha masheleni ane vha vha tshi kho ḓo a shumisa musi vha tshi ṋamela vha tshi khou ḓa mushumoni. Tsha vhuvhili musi ro sedza mabulasini ri wana zwithu zwo nonga zwimela na zwifuwo zwiṅwe zwa izwo zwifuwo zwi a ṱhoga uri hu dzule hu na muthu nga tsini, u itela uri arali havha hu na tshiimo tsha shishi a kone u vha a hone a thuse hune ha ḓovha a kho ṱoḓea thuso.

Ee ndo no vhuya nda vha na tshenzhemo i fanaho na heneyo, ndo no vhuya nda pfha ṱhama yanga a tshi khou amba nga vhaṅwe vho rabulasi vhane vha rengisa ṋama ya kholomo ine ya farea zwi tshi ḓa kha mutengo. Nda ri ḽiṅwe ḓuvha na nṋe ndi ḓo lingedza nda ya nda i renga, ḓuvha ḽe nda ya nda i renga ndi tshi swika a thi ngo i sedza sedza ngauri ndo vha ndi na fhulufhelo ḽa uri khonani yanga a nga singise fhethu hune havha na ṋama isi ya vhuḓi. Ndo ri ndi tshi renga heiḽa ṋama nda ri ndi tshi swika hayani nayo ndi tshi bvisa kha tshekasi ḽe vhavho i panga khayo, nda pfha isina munukho wavhuḓi, nda ri ndi tshi sedza na muvhala wavha wo no shanduka, ndo ri ndi tshi zwi ṱoḓulusa nda wanulusa uri havhaḽani vho rabulasi vha na ṋama nzhi ine ndi kale yo dzula musi vha tshi rengisa vha thoma u rengisa yone.

U lima zwiṱuku zwi thusa vhathu uri vha vhe na u tsireledzea ha zwiḽiwa kha miṅwaha ya gomelelo, zwi dovha hafhu zwa ḓisa mbuyelo miḓini zwi tshibva kha u rengisa zwithu zwe vha lima zwino nga vho miroho na zwiṅwevho. Zwine tshelede ya hone vha ya i dzhia ya vha thusa uri vha ite zwiṅwe zwithu nḓuni, u lima zwiṱuku zwi funza u ḓi ṱhogomela zwi u funza uri u vhe na mbilu nahone u dzule wo luga, zwi dovha hafhu zwa vhulunga zwilimi zwa sialala nga u shumisa mvelelo ya tshitshavha u lima nga nḓila dza kale na u londa nḓila dza kale dza u lima. U lima zwiṱuku zwi dovha hafhu zwa vha nḓila ya u kovhekanya nḓivho ya sialala, ngauri zwi thusa vhana na vhaḓuhulu uri vha ḓivhe nḓila dza kale dza u lima, zwine zwa khwiṋisa vhukoni ha tshitshavha tshashu ṋamusi.

Zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vhulaya ndimo ya miroho vhuponi hanga, ndi u sa vha hone ha maḓi o linganelaho uri miroho i mele zwavhuḓi vhuponi hashu, tsha vhuvhili ndi u ṱavha ha miroho kha mavu ane ha ngo tea uri hu ṱavhiwe khawo miroho, zwi fhedza zwi tshi kho ita uri miroho isi mele zwavhuḓi zwi tshi dovha hafhu zwa ṱangana na u sa vha hone ha maḓi o linganelaho. Naho mvula dzi tshi ita dzi tshi na maḓi a bvaho kha mvula a nga si lingani uri muroho u mele zwavhuḓi, hu ḓi ṱoḓea na maḓi ane iwe muṋe wa ḓi to ya u tshi sheledza.

Zwithu zwine nda vhona uri ni tea u zwi dzhiela nzhele sa mulimi zwi tshi ḓa kha sia ḽa dzi khalaṅwaha, tsha u thoma ndi uri ni ṱavha lini, tsha vhuvhili ni sheledza lini kana lungana kha khalaṅwaha ine na vha khayo. Tsha vhuvhili ndi uri mutsho u ḓovha wo ima nga nḓila ḓe kha iyo khalaṅwaha ine na kho ṱavha miroho yaṋu kana zwimela zwaṋu, tsha vhuraru ndi u ḓivha uri zwino ni ḓo kana lini izwo zwena zwizwala arali ni kho zwizwala nga iyo khalaṅwaha.

Malwadze ane a anzela u fara zwifuwo zwi ngaho kholomo a vhalea nga nḓila i tevhelaho, tsha u thoma ndi malwadze a tshiṱumbu na milenzhe ane a ḓivhiwa sa foot and disease tsha vhuvhili ndi malwadze a uwa ha mbudzana ane a ḓivhiwa sa tsha vhuraru ndi khumba ya matumba ine ya ḓivhiwa sa skin disease ya vhuṋa ndi tuberculosis ya kholomo ine ya ḓivhiwa sa tuberculosis.

Zwiṅwe zwa zwiḽiwa zwine zwa ṋekedzwa khuhu musi dzi tshi khou aluwa, zwi vhalea nga nḓila i tevhelaho, tsha u thoma ndi mbeu dzo nonaho, zwi no nga mavhele khoroni na tshikoro. Tsha vhuvhili ndi dzi proteins dzine dzi wanala kha zwikafu zwa lwanzhe na dzi nḓuhu, tsha vhuraru ndi maḓi o kunaho khuhu dzi dzi tea u dzulela u wana maḓi o kunaho uri dzi kone u tsitsa zwiḽiwa fhedziha zwiḽiwa zwine zwa ṋewa dzi khuhu zwo ya nga u fhambana, zwi tshi bva kha miṅwaha ya khuhu yeneyo.

U bveledzwa ha zwimela zwo vhaliwaho zwikwama ikonomi nga nḓila i tevhelaho arali vhathu vha tshi khou tshila kha vhupo hune ha vha na vhalimi vhanzhi, kana ho ḓala mabulasi. Vhunzhi ha zwithu kana zwiḽiwa zwine zwa ḽiwa hafho fhethu zwivha zwo to limiwa zwino amba uri na mabindu ane avha hone kana dzikhamphani dzine dzavha hone, dzi ḓovha dzi tshi kho renga zwilimwa kha vhathu vha vha vhalimi vhane vha dzula kha hovho vhupo. Zwino amba uri ikonomi ivha i tshi khou aluwa arali hu uri hu kho shumisiwa zwithu zwine zwa bva kha vhalimi vha ne vha dzula kha honovho vhupo.

Sa rabindu ane a rengisa makumba ngeletshedzo ine nda nga i ṋea muthu ane a kho ṱoḓa u thoma heḽi bindu, ndi ya uri u tshi thoma u songo lavhelela uita tshelede nzhi nga ḓuvha ḽithihi kana nga maḓuvha a u thoma. U tea uvha na mbilu ya u lindela u pfhesese uri zwi ḓo dzhia tshifhinga fhedzi zwi ḓo ita tshifhinga tshi tshiya, ngauri a si vhathu vhanzhi vhane vha renga makumba ano maḓuvha, nahone vhunzhi ha vhathu vha pfhesesa u ya vha renga mavhengeleni ane vha a ḓivha u fhirisa u renga kha mavhengele a vho riṋe vho ramabindu vhane avha vha ḓivhi.

Mbuyelo dza uḽa ḽethasi kha mutakalo wa muthu dzi vhalea nga nḓila i tevhelaho, tsha u thoma ḽethasi i na maḓi manzhi, zwine zwa ita uri kana u thusa uri muvhili wa muthu u sa fhelelwe nga maḓi, tsha vhuvhili i na vithamini A ine ya thusa nga maṱo uri a vhone zwavhuḓi, tsha vhuraru i na vithamini K i ne ya thusa uri malofha a dzule ho teaho muvhilini, tsha vhuṋa i dovha hafhu ya thusa nga u lwisa malwadze muvhilini wa muthu.

U ṱavha zwiḽiwa hayani zwi thusa nga nḓila dzi tevhelaho, zwi thusa uri tshelede ine wa u tshi kho ḓo i shumisa u renga mavhengeleni, u wai vheya ngauri zwiṅwe zwa izwo zwithu u vha wo zwi ṱavha muḓini wau, tsha vhuvhili zwithu zwine wa zwi ṱavha waya wa zwi dzhia ngadeni zwi zwi na pfhushi nga mannḓa u fhira zwine ra zwi renga mavhengeleni ngauri zwine ra vha ro zwi renga mavhengeleni zwi thoma zwavha zwo itiwa zwithu zwinzhi zwinzhi zwiṅwe zwi vha zwo sheliwa mishonga minzhi minzhi hu tshi khou itela upfhi zwi sa ṱavhanye u tshinyala kana u siṋa.

U gonya ha mitengo ya zwiḽiwa zwi ṱuṱuwedza vhalimi uri vha lime zwiḽiwa zwinzhi, ngauri vha vha vho sedza uri vha nga wana mbuyelo mbuyelo khulwane ya tshelede kha zwithu zwe vha zwilima.

Vhaṅwe vha vhafuwi vha bvisa maṋanga kha kholomo vha tshi khou itela uri dzi ṱavhanye u aluwa, vhaṅwe vha bvisa maṋanga vha tshi khou itela uri musi dzi tshi lwa nga tshadzo dzi si huvhadzane kana iṅwe ya vhulaya iṅwe.

Khaedu dzine dza vhangwa nga u ṱahela ha maḓi siani ḽa zwa vhulimi, ndi uri zwi ita uri zwimelwa zwimela zwi lenge u aluwa, kana zwiṅwe zwisa aluwe na luthihi ngauri zwimela zwinzhi zwine zwa ṱavhiwa zwi ṱhoga maḓi uri zwi kone u mela zwavhuḓi.

Hezwi muthu a tshi khou ṱavha a tshi shumisa thanga u tea u khwaṱhisedza uri, thanga ine a khou i shumisa ndi thanga a yo fanelaho, yo oma zwavhuḓi nahone ndi thanga ine a i inga si vhe na mutshelo une wa ḓo vhulaya vhupo.

Miṅwe ya mishonga ine yanga shumiswa u haela zwifuwo ndi mishonga yau vhulaya zwikwaila, i shumiswa u bvisa zwikwaila na mapfhi zwine zwa dzula kha thumbu na kha mbilu ya zwifuwo. Muṅwe wa mishonga ndi mushonga ya malwadze a luṱo, ine ya shumiswa u tsireledza zwifuwo uri zwi si farwe nga malwadze ane ha ngo hayeliwa. Muṅwe wa mishonga ndi mishonga ya zwikoko na i shumiswa u vhulaya dzi phapha dzine dza vha dzo dzula kha zwifuwo zwashu.

Muvhuso unga thusa vhalimi nga u vha ṋea maḓi kana u vhaisela maṱiraka ane a vha ṋea maḓi, ngauri hu na vhaṅwe vhalimi vhane vha lima fhethu hune maḓi aya konḓa, zwino amba uri vhavha vho lindela mvula uri i kone u alusa zwimela zwavho. Zwi amba uri zwino arali muvhuso wa vha ṋea maḓi zwinga thusa uri zwine zwine vha khou ṱavha zwi ṱavhanye zwimele, na vhone vha kone u wana tshelede dzine vha nga dzi shumisa u ḓi ṱhogomela na u ṱhogomela miṱa yavho.

Ee ndi zwa ndeme uri khuhu dzi dzulele u vha na maḓi hokoni, ngauri maḓi a nahone maḓi a tea u vha a maḓi o kunaho ngauri maḓi a thusa uri khuhu dzi tsitse zwiḽiwa na uri malofha adzo a gidime zwavhuḓi muvhilini.

Ee ndi zwone arali hu ri pollination i kho thusa uri zwimela zwi ṱavhanye zwi aluwe, vha vhalimi vha tea uri vha ṱanganedze maitele a u tsireledza na u tikedza hedzi tshaka dza ndeme, u itela uri na zwine vhone vhalimi vha khou ṱavha kana zwine vha khou lima zwi ṱavhanye zwimele vha wane mbuyelo dza vhuḓi.

Ee vhuponi hanga hu a alusiwa phonḓa, ndi no pfa vhaṅwe vhathu vha tshi ri vha na phonḓa dze vha dzi ṱavha a thi na vhuṱanzi kha zwa uri hu ṱavhiwa nga khalaṅwaha ifhio, fhedzi dzone dzi hone.

Manwe a maga ane a tevheledziwa musi hu tshi kho ṱavhiwa nḓuhu o ima nga nḓila i tevhelaho, ḽa u thoma ndi u sedza fhethu vhupo kana mavu a hune a khou ḓo ṱavhiwa hone ha sedziwa na mutsho wa henefho fhethu uri u ima nga nḓila ḓe u nga tendela uri nḓuhu dzi dzi aluwe zwavhuḓi na, tsha Vhuraru u ṋanga mbeu ya vhuḓi ine wa ḓo i shumisa u ṱavha nḓuhu dzau, tsha vhuṋa u ṱavhiwa ha nḓuhu, tsha vhuṱanu u sheledza dzula u tshi kho sheledza uri dzi kone u mela, tsha vhurathi ndi u ndi u tupula tshene tsha vhusumbe ndi u shela manyoro, tsha vhu malo ndi u ndu kana zwine zwa dzhia maḓuvha a ḓana kana kana a no fhirisa ḓana.

Zwithu zwine nda takalela u zwi ṱavha ngadeni yanga ndi zwithu zwi no nga vho miroho, dzi kherotso dzi biṱiruṱi na mitshelo i nonga vho maberegisi na mimanngo.

Tshiṅwe tsha zwithu zwine ndo no lingedza u zwi ṱavha ndi muri wa mu apuḽa, ndo ṱoḓulusa nda wanulusa uri a u tendi u soko umela kha mavu maṅwe na maṅwe, zwino mavu ane nṋe nda vha nao fhano fhano ngadeni yanga ha tendi uri ndi ṱavhe mu apuḽa.

hai nṋe ndi vhona zwi zwi sina mutakalo wavhuḓi ngauri, gurowu i vhaṅwe vhathu a vha fari zwavhuḓi vhaṅwe vhathu itshi ya huṅwe i ya vha vhangela malwadze.

Mukapu une nda takalela u u ḽa nga matsheloni ndi mukapu wa mutuku wa makhaha, ndi u takalela nga maanḓa ngori u a dzula thumbuni tshifhinga tshilapfu, awu iti u ita uri ndi si ṱavhanyedzo u pfha nḓala musi ndi kati ndi kho ḓi shuma kana ndi kho ita zwinwe zwithu. Zwiṅwe zwithu zwine zwa shumisiwa musi u tshi itiwa ndi mugayo wa makhaha wa lovhea kha maḓi lwa maḓuvha nyana wa ita mutuku, wo no vhila mutuku wa kona u dzhia wa ita mukapi.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou ḽa vhuswa kana mukapu wo bikiwaho nga makhaha, ndi hone vhuswa vhune nda u takalela kana mukapu une nda u takalela sa vhunga ndo amba uri ndi tshi vuwa matsheloni maṅwe na maṅwe, ndi ḽa mukapu wa makhaha wa mutuku.

Nṋe uya nga nḓivho yanga ndi ḓivha uri makhaha ndi mavhiwa a matshenzhe ano bva kha miri ya tshimela.

Hai a thi a thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ṱavha kana u lima gurowu tsimuni yanga.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou ḽa dzi weet biks nga matsheloni ndo dzi lugisela nga nḓila i tevhelaho, ndo dzi dzhia nda dzi panga tshi goḓeloni nda dzi shela swigiri nda shela na mafhi, nda dzi panga kha micro oven uri dzi ṋoke, u bva hafho dzo no ṋonka nda ritha nda ḽa.

Ee ṋne ndi ḓivha zwori jungle oats ndi mukapu une vhathu vha u ḽa nga matsheloni, ndi ḓivha zwa uri wo itiwa nga zwithu zwine zwa vhidziwa upfhi whole grain whole grain oats, ndi zwone zwine nda ḓivha zwone.

Mutshelo wa kiwi ndi mutshelo une wavha wo na muvhala wa brown, wa ḓovha u tshi u vula nga ngomu ha vha na muvhala mudala une wavha muvhala wa green wa vha na dzi thambo dza muvhala wa black nga ngomu, nahone futhi u ḓovha wa ḓivhelwa upfhi wo dala vithamini C na vithamini K na vithamini E.

Ma apuḽa ndi a shumisa musi ndi tshi ita dzi fruit salads tsini nda ndo ṱanganyisa mitshelo ndi khou ḽa na yogathi, tshiṅwe tshifhinga na musi ndi tshi ita saladi ya coslow ine yavha ya khavhishi na kherotso ndi a panga maapuḽa.

Nṋe ndi vhona u nga ri vha dzhia maswiri, vha hamula vha bvisa maḓi kana dzhusi ine yavha kha maswiri, vha ya vha dzhia vha engedza zwine vha kho engedza vha shela dzi swigiri na zwiṅwe zwine vha khou shela vha ita tshi kwatshi.

Nṋe kha vhupo hanga vhathu vhanzhi dzi mbudzi vha dzi fuwela ṋama, a si kanzhi vhathu vha tshi ṱoḓa mafhi kha mbudzi ri wana mafhi kha kholomo. Ndi vhona uri ndi yone nḓila ya vhuḓi nahone ndi vhona uri ndi khwine vhathu vhanzhi vhatshi tevhedzela aneya maitele.

Tshanduko ya kiḽima i thithisa nḓisedzo ya zwiḽiwa nga nḓila dzo fhambananaho ngauri zwiṅwe zwa zwiḽiwa zwo ḓi sendeka kha vhupo, zwiṅwe zwa zwimela zwi sedza vhupo kana kiḽaimele uri zwi aluwe, zwino arali kiḽima i songo ima nga nḓila ya vhuḓi zwi a ita zwiṅwe zwimela zwi sa mele zwavhuḓi zwine zwa ita uri zwiḽiwa zwine zwa ḓisiwa zwi fhedze zwi sa khou kona u swika nga nṱhani ha uri zwi vha zwi sa kho mela zwavhuḓi.

U tshinyala ha vhuendi nga ṅwambo wa mutsho o kaliwaho, zwi kwama tsireledzo ya zwiḽiwa nga nḓila i tevhelaho, zwi a fhandekanya zwiḽiwa na u ita uri hu vhe na bacteria kha zwiḽiwa, tsha vhuvhili u gonya ha muya u gonya ha muya zwi ita uri zwiḽiwa zwi zwi si wane zwi lovhe nga nṱhani ha di di oxydisation.

Zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga itiwa ndi u shumisa mbeu dzo fhelelaho nga tshifhinga, na dzi sa tsikeledzei, hezwinoni zwiḓo thusa u shuma na mvelo yo shandukanaho.

Miṅwe ya mishumo ya nḓisedzo dzapo na dza ḽifhasi kha u langa khakhathi dza zwiḽiwa i ndi i tevhelaho, ndi u fhululedza u bveledza zwiḽiwa, tsha vhuvhili u langula maḓi na u vhulunga mvelo, tsha vhuraru u funza na u holisa vhafhi, tsha vhuna u ṱutshela maṋwalo na thaidzo dza tshumele.

U lenga u phaḓaladzwa ha zwiḽiwa zwi ita uri mitengo ya zwiḽiwa i gonye nga maanḓa zwine zwa sia zwi kho ita uri vhathu vha si tsha kona u swikelela kana u kona u renga zwezwo zwiḽiwa.

U sa tsireledzea ha zwiliwa u sa tsireledzea ha zwiliwa zwi zwi khou ṱuṱuwedzwa nga climate change kana zwine zwapfhi kiḽima, zwi kwama mvelelo dza mutakalo wa tshi tshavha nga nḓila dzi tevhelaho, arali hu ri zwiḽiwa kana zwimela a zwi kho farea zwavhuḓi nga nṱhani ha kilima zwi amba uri vhathu vha ḓovha vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwine a zwi ngo to aluwa zwavhuḓi zwine zwi nga sia zwi tshi khou vha lwadza kana zwa vha itela zwiṅwe zwithu zwavha fara nga nḓila i si ya vhuḓi.

Tshifhinga tshinzhi mithenga ya zwinoni musi yono ṱhukhuliwa vhathu vha ya i laṱa vhaṅwe vha ya i dzhia vha ya vha i shumisa kana vha i rengisa.

Kanzhi zwi dzhia kha musi tshifhinga tshi bvaho kha mithethe ya thirty uya kha awara nahone zwine zwa sumbedzisa uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi ndi musi khuhu yo sala i si tshena mathenga mithenga kana mabesu yo sala yo kuna i nga nḓila ine i ya ḽea.

Vhaṅwe vhathu vha ya lu anea ḓuvhani zwine vha ri ḓuvha ḽi vha ḽi kho fhisa lukanda lu tshi khou fhisa na khamusi zwiṅwe zwithu zwine zwa vha zwo kavha kha lukanda vhaṅwe vha lu dzhia vha luvhea maboḓeloni.

Vhaṅwe vhathu vha dzi dziṅwe tshanga vha lu dzhia vha lu shumisa vha lu vhea kha tshanḓa zwine hapfhi zwi vha zwi khou sumbedzisa uri mushumo wo tshimbila zwavhuḓi, vhaṅwe vha lu ḽa.

Musi hu tshi khou ṱhuvhiwa tshifuwo kana khuhu kana zwiṋoni maḓi a u fhisa a thusa nga uri a ita uri mithenga i bve zwavhuḓi kana i ṱavhanye u bva ndi zwa vhuṱhongwa uri maḓi a vhe a tshi kho fhisa ngori arali a tshi kho fhisa ahuna zwine a ita kha khuhu kana tshiṋoni.

Tshiṅwe tshifhinga vhathu vha dzhia mafhi vha a vhea fhethu hune ha si dzhene ḓuvha uri a si ṱavhanye o tshinyala kana vhathu vha vhea dzi firidzhini.

Musi hu tshi khou ṱhavhiwa tshipuka kana tshifuwo muthu u a ṱamba zwanḓa a khwathisedza na zwa uri hune a khou ṱhavhela hone ndi tsini na hune ha nga vha na bommbi u itela uri musi a tshi fhedza u ṱhavha a ṋambe a ṱanzwe malofha a si ḓala ḓale hoṱhe.

Ee i hone miraḓo ine yavha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa makumba lwa dzhia lukanda vha lu ṱanzwa vha lu shumisela zwithu zwo fhambananaho.

Hai nṋe a thi ḓivhi nga nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda.

Hai a hu na zwifhinga zwo khetheaho zwa mvelele kana vhuṱambo zwine ha ṱhavhiwa zwiṋoni vhuponi hanga kana muṱani wa hashu.

Miṱa ya hune nda dzula hone i shumisa zwanḓa na dzi phanga u ṱhukhukanya khuhu ngauri a vha na mitshini ine ya shumisiwa nṋe ndi vhona tshithu tshine tsha ṱavhanya kana nḓila ine ya vha khwine hu mitshini ngauri i ya leludza zwithu nahone i ṱhukhula zwavhuḓi.

Ee nṋe ndi a ḓivha muthu ane a ḓi tshila nga u rengisa mikumba ya zwifuwo uri uri vhathu vha ya i renga vha tshi ṱoḓa u ita zwithu zwi nonga mirumba na zwiṅwe zwithu zwine vha ita kha miṱa yavho.

Maga ane a ha kateliwa musi hu tshi bvisiwa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu ndi uri nngu kana mbudzi i thoma ya vhulaiwa musi yono vhulaiwa ya tshetshekanyiwa ha bvisiwa ṋama ine ya kho ḓo ḽiwa kana u rengisiwa ha kona u thoma u bvisiwa lukanda.

Nṋe maitele a u hama kha vhupo ha bulasi ṱhukhu a thi a bvisesi a thi ḓivhi uri hu itiwa mini.

Ee ndo no vhuya nda thusa u ṱhukhula khuhu nda to thoma nga u i imilisa thoro ya muṋo hupfi musi ni tshi imilisa thoro ya muṋo zwi ita uri i vhe na muṋo kha malo malofha i vhe na muṋo yone iṋe zwi ita uri i ḓifhe ṋamusi wo no i vhulaya. Nda tevhela nga u i shidzha mukulo ra i bvisa ṱhoho ra i panga ndishini ra i ṱhuvha mithenga kana mabesu. U bva hafho ra thoma u i tshetshekana u ya nga zwipiḓa zwo fhambananaho nṋe ndo vhona zwo leluwa nga maanḓa ndi tshi khou sedza zwe nda vha ndo lavhelela zwone ndo vhona zwo leluwa nga maanḓa u tshetshekanya kana u ṱhukhula khuhu.

Ee nṋe ndo no vhuya nda vhona kana u shela mulenzhe kha u vhulawa ha tshifuwo hu vha hu tshi khou vhulawa khuhu ndo vhona hu zwithu zwine nda ndi tshi dzhia uri zwi a konḓa fhedziha nda zwivhona uri a zwi konḓi hu ḓi tou vha uri ndo vha na vhuthada musi i tshi khou ṱhukhuliwa ṱhoho ngauri yo vha itshi nga i khou lingedza u fhufha kana u shavha.

Vhuponi hanga hu na nḓila nnzhi dzine vhathu vha dzi shumisa kana nḓila dzo fhambananaho tsha u thoma ndi u tou i ṱhavha u ṱhavha tshifuwo nga lufhanga. Tsha vhuvhili vhaṅwe vha to i rwa nga tombo kha ṱhoho khamusi arali i kholomo vha huna hune vha i rwa hone ya fhedza ya wa ha vha na u na u tou rema nga mbaḓo.

Nga murahu ha musi yo no ṱhavhiwa ṋama i ya dzhiiwa ya ya ya ṱanzwiwa ya kunakisiwa ngori ivha i tshena malofha manzhi yo no fhedza u ṱanzwiwa vhathu vha i dzhia vha i vhea kana vha i bika.

Maṅwe maga a tsireledzo ane a tea u dzhiiwa musi hu tshi khou vhulaiwa zwifuwo ndi uri vhathu vha tea u lingedza u ambara khamusi magiḽafu u itela uri vha si fare tshika kana vha si ḓi wane vha tshi khou fara malwadze aneyo ane henetsho tshipuka tsha ḓovha tshi nao.

Dziṅwe dza dzi thaidzo dzine vhathu vha ṱangana nadzo musi vha tshi khou hama ndi uri u a wana uri a vha na zwishumiswa zwo fhelelaho kana zwo teaho uri vha ite mushumo zwavhuḓi.

Dziṅwe mbilaelo dzine dza dza mutakalo dzine dza ḓa na u ṱhukhula khuhu ndi fhethu vhupo hune ya vha i kho ṱhukhulelwa hone, tshiṅwe tshifhinga dzi a vha dzi kho ṱhukhulelwa fhethu hune a hu ngo to kuna kana a si havhuḓi zwine zwa nga sia zwi kho ita uri heneyo ṋama yo ṱhukhuliwaho i fhedze itshi khou dzheniwa nga zwithu zwi si zwavhuḓi zwine zwa nga lwadza vhathu.

Dziṅwe dza dzi khaedu dzine vhalimi vha ṱangana nadzo nga tshifhinga tsha u vhulaya zwifuwo dzi nga nḓila i tevhelaho tsha u thoma vha hofha u vhulaya zwifuwo zwine vha vha vho no vha nazwo lwa tshifhinga tshilapfu, u vha khamusi hono thoma u tshi funa tshetsho tshifuwo kana tshetsho tshipuka. Tsha vhuvhili vha hofha uri vhathu vha ḓo ri mini kana vha humbula uri vhathu vha ḓo vha haṱula uri vha khou vhulaya zwifuwo. Tsha vhuraru vha dovha vha hofha uri kana vha tshuwa uri vha ḓo tea u wana zwiendedzi zwa u isa henezwo zwifuwo zwe vha zwi vhulaya hune zwa khou tea u isiwa hone.

Dziṅwe dza dzi khaedu dzine vhafuwi vha ṱangana nadzo musi vha tshi khou bvisiwa lukanda kha zwifuwo, ndi uri vha a wana kha lukanda lwa lwa lwa tshetsho tshifuwo khamusi hu na malwadze kana zwithu zwine zwa zwo kavha kha lukanda lonolo tshiṅwe tshifhinga u wana uri mulimi kana mufuwi ha na nḓivho yo fhelelaho ya u bvisa lukanda zwine zwa sia zwi khou ita uri a bvise lukanda nga nḓila i si yone.

Maṅwe a maga ane a dzhiiwa musi hu tshi khou hamiwa ndi ḽa uri wa sedziwa uri tshipuka tshi na mutakalo wavhuḓi na tshi na malwadze na kana a tshi na malwadze. Tshiṅwe tshine tsha sedziwa ndi uri mutakalo wa wa phukha zwi tshi ḓa kha mbilu wo ima nga nḓila ḓe kana tshikalo tsha yeneyo phukha.

Hune nṋe nda dzula hone vhaṅwe vhathu musi vha tshi vhulaya zwifuwo vha thoma vha zwi rabelela kana vha thoma vha ita mishumo nyana henefho miḓini u itela uri i no ḓo ita uri vha kone u vhulaya tshenetsho tshipuka zwavhuḓi.

Vhugudisi vhune ha ṱodea kha muthu ane a shela mulenzhe kha u vhulaya ndi vhu tevhelaho, muthu u tea u ḓivha zwishumiswa zwo teaho zwine zwa tea u shumisiwa zwitshi hu tshi vhulaiwa tsha vhuvhili u tea u ḓivha nḓila ya ku vhulaele uri u vhulaisa hani nahone na nḓila dza u ḓitsireledza uri u ḓi tsireledza hani uri a sa huvhale musi a tshi khou vhulaha henefho.